Indlela yokunxiba ibaluleke kakhulu. Ndingahamba ndiyothenga umbhaco ondilisekileyo omhle nofanela umntu obhinqileyo. Kwaye kufuneka ubonakalise intlonipho ngokwesinxibo sakho kudadobawo womyeni wam, ngoku ke ndingazithengela owona mbhaco ondilisekileyo ndithwale neqhiya entle.

Okokuqala, ndingamcacisela busaqala ubudlelwane bethu bobuhlobo ukuba kweyam amaXhosa enza kanjani ukubonakalisa intlonipho xa kukhona umcimbi. Ndingamcacisela ke uba kwenziwa kanjani xa sisekhaya, ndimxelele ukuba xa kuthethwa nomntu omdala kuyothulwa umnqwazi kwaye yindlela ebonakalisa intlonipho ukothula into oyithweleyo entloko, nokuba umntu oyindoda akathwali endlini.

Isinxibo sale mihla siye sanefuthe kakhulu kulutsha lanamhlanje ngoba abantu abangootata indlela ababenxiba ngayo kuqala ayisafani nendlela ulutsha lwangoku lunxiba ngayo. Ngoba uyoze ubone umfana xa enxibe isiXhosa, isiXhosa sabo asipheleli. Umntu uba unxibe into eyitopu uphelele, ngezantsi unxiba ibhulukhwe yakhe yomswenko.

Isinxibo, ulutsha olu bhinqileyo lolona lutsha lusasibambileyo isinxibo sabantu abangoomama ngoba basanxiba imibhaco endilisekileyo kwaye bayasithanda isiNtu. Babonakalisa ngendlela abanxiba ngayo, banxiba imibhaco emihle kwaye babukeka bebahle.

Umnyhadala endingawukhetha kwimicimbi yesiNtu mna ndingakhetha umgidi. Into endinokuyinxiba emgidini ngumbhaco. Umbhaco opheleleyo nezinto zawo, isitofu nebhayi lawo nengxowa yawo. Then ndiqabe imbola ebusweni, ndichokoze kakuhle ukuze ndibukele ndimhle ebantwini.

Ngokolwazi lwam ibhinqa elitshatileyo linxiba umbhinqo opheleleyo lifake isikhafu, linxibe iskipa esinemikhono emide, alisinxibe iskipa esinemikhono emifitshane, linxiba iskipa esinemikhono emifitshane xa luzofaka ijezi ngaphezulu. Intombazana engatshatanga emngcwabeni inxiba ngohlobo olundilisekileyo. Inxiba ilokhwe yayo emnyama, anxibe nesihlangu sakhe eziphakamileyo ezinesithande.

Umntu, abantu abadala xa benxibe imibhinqo kudala imibhaco, umntu wayenxiba iskipa esinemikhono emide angazivezi iingalo. Kwaye umbhaco wakhe uyekuma ezantsi emaqatheni athwale entloko. Kule mihla ke ngoku sebeveza iingalo namabele, loo nto leyo eyayikade ingenzeki umntu ka enxibe isiNtu. And kubalulekile umntu obhinqileyo angavezi iingalo namabele xa enxibe isiNtu, ukuhlonipha indlela anxibe ngayo.

Into endicinga uba mna ingenziwa kungamane kubanjwa iindibano zoluntu kuloo ndawo, mhlawumbi ebukhosini baloo lali. Kubanjwe iindibano ngee-heritage ukuba abantwana bazingce bazazi uba imvelaphi yabo injani nenkolo yethu kwenziwa kanjani, bafundiswe minyaka le zibanjwa ezo ndibano. Kudityanwe kwenziwe ukutya kwesiNtu, kutyiwe ukutya kwesiNtu, iinkobe, nemifino namathanga, imiqa yethanga, nemileqwa ukuze abantwana bangayilibali. Bahlale beyenza nakwizizukulwana zabo kwaye kubekho izinto ezibhalwa phantsi for uba abantwana bazazi imvelaphi yabo.

Ndingamxelela ngokubaluleka kwesiduko. Isiduko iyinto ebalulekileyo kuthi thina maXhosa kwaye kufuneka umntana azazi imvelaphi ukuba uzalwa ngubani, umamakhe uzalwa ngubani. Kwaye iya kumenza loo nto ahlale ehlakaniphile ngoba uyazazi uba imvelaphi yakhe. Akanothi xa ebuzwa atye iminwe kuba engazazi uba uzalwa ngubani, sithini isiduko sakhe, sihamba siphele phi.